Wine farming ga ke tlhaloganya gore wine-e e a jalwa. E fela ke nagana gore go na le diriswa tse di dirisiwang go dira wine, ke ka mo o ke sa naganeng gore wine-e ka ba e jadiwa.

Go simolola tshingwana ya fa lelapeng, o tlhoka metsi, o tlhoka se o tla se dirisang, wa tlhoka disata, o ka tlhoka pakete e o tlile go e dirisa, wa tlhoka le manyora a o tlileng go a tshela fa o simolola go jala dijalo tsa gago.

Gonne rooibos e botlhokwa mo mebeleng, ebile e ya thusa. Ke ka mo o e thusang go nne le mefuta e farologaneng ya ditshedi le gore go sirelediwe tokologo.

Mabelethoro a kgona go dira bogobe jwa mabele. Dinawa di a kgona go dira seshabo, dinawa ra kgona go nwa sopo.

Dilo tse o tshwanetseng go di itse pele fa o ka jala rooibos kwa temothuo ya gago ke gore e jadiwa jang, le gore e tlhokomediwa jang, le gore e jadiwa ka selemo se se feng, le gore e jadiwa mo kae.

E nonofatsa madi, e dira le immune system gore e be e matla, o nolofale, ebile e thusa gape le ka kgolo mo mmeleng.

Rooibos o ka dirisiwa go nwewa fa go jewa difitlholo. Tse dingwe tsa ditlolo di tlhola di bua gore di na le rooibos o ka mogare tsa go tshasa mebele, tsa go tshasa le difatlhego gore difatlhego di nonofale, di nne tse dintle.

Merogo e kgona go tsheliwa mo dishabong, e kgona go tshwaediwa mo nameng, e kgona go apeiwa. Ga go sa tlhole go sa tshwanelang le pele, kgale bogologolo, fa ba neng ba tsaya morogo ba o anega. Go ne jaanong o kgona go tlhakantshiwa ka mo gare ga dinama, o kgona go jewa le ka .

Ke ne ke ka reka morogo wa sepinatšhe, ka reka khabetšhe, ka reka di-beetroot-e, ka gonne sepinatšhe ke so ne se se jewang ebile se nna ntse se le teng ka nako tsotlhe. Se kgona go apeiwa ka bonako, ga se tseye nako. Khabetšhe yone ke a e rata, le yone ke merogo ke re phelang re e ja ka metlha le ka matsatsi.

Kgolo ya thekenoloji e ama temothuo le kgwebo ya maungo ka lebaka la gore ga jaana go kgona go ba le maungo a a omisitsweng, le di-vegetable tse di omisitsweng. Batho ga ba sa jala ka gale, ba kgona go dirisa maungo ao a omisitsweng.

Ka gonne fa re solofetse gore go tla nna pula, ebe go sa ne pula go tonya, ebe dijalo di swa, ke ka mo o maungo a amegang ka teng, ka maemo a bosa a a farologaneng le mafelo a a farologaneng. Ke ka mo o o tshwanetse go itse gore go tshwanetse gore go jalwa ke eng ka seemo sa lefelo leo.

Maungo a siametse mebele ebile a nonofatsa mebele. Ke o ne a tshwanetseng gore a tsenywe mo dijong tsa letsatsi lengwe le lengwe tsa motho gonne ke dikotla ebile a thusa le nonofatso ya mmele ya motho.

Maungo ga ana seabe sepe mo ikonoming ya Aforika Borwa gonne ona a rekega, a jalega. Fa a sa kgone go reka, o kgona go ijalela setlhare sa gago sa dinamune ka nako ya mariga, e be o ja le ba lelapa la gago dinamune.

Merogo e ka tsenngwa mo dijong tsa letsatsi le letsatsi. Fa le ka tisa gore fa le apeya, la nna le apeya le morogo, gore le kgone gore ge le tshola, le tshole le merogo.

Ee, nka e akanya ebile nka e leka merogo e re sa e tlwaelang kapa e e sa tlwaelegang. E fela fa e le gore ke merogo e jewang ke batho.

Mefuta ya maungo ee jadiwang nka tlhalosa ka go jadiwa ga diapole. Leungo la apole fa o le bula ka fa gare o fitlhela dithoro kgotsa dithapo ke tsone tse o di ntshang o be o di tsenya mo mmung o nonneng kgotsa mo manyoreng, e be o nosetsa. E tla ntsha setlhare, setlhare se sa gola, wa se tlhokomela, sa dira dienywa tsa diapole.

Ka dinako tse dingwe o fitlhela ditamati di sa tlhole di le mo maemong a ntseng sentle. O ka re di a bola, o be o tsaya tamati, o e baya mo mmung o nonneng, o nne o ntse o tshela metsi mo go yona. E tla ntsha setlhare sa ditamati, wa se nosetsa, sa gola, wa se nosetsa, sa ntsha dienywa.

Ke akanya gore rooibos-o e jadiwa jaaka sunflower. Ke tsaya gore e na le peo ya yone mme e gasiwa mo santeng e nonneng, e be e nosetswa, ebe e kgigwa e , e be e diriwa matlhare.